Zwi vha zwi si na ndavha uri ṅwana u tea u fhiwa nga nnyi dzina. Ṅwana u ya fhiwa dzina nga mme awe vho mu bebaho kana nga khotsi awe kana nga makhulu wawe, zwi tshi khou bva kha dakalo ḽine ḽa vha hone afho muḓini. Muṅwe na muṅwe a nga kona u mu fha dzina zwi si na ndavha uri ndi nnyi ane a khou fha ṅwana dzina.

Ndi vhona a na ngudo nahone a na milayo yavhuḓi, ri a kona u tshila ro tsireledzea nga uri Tshivenḓa tshi na milayo ine ya ri vhudza ri na milayo ri vhathu vha ḓivhaho vhubvo hashu ha Tshivenḓa na mitupo yashu ine ra bva hone.

Nga uri vhathu a vha funi mivhala ino fana nahone musi vhu na vhuṱambo zwi takadza miṅwenda yo ya nga mivhala yo fhambananaho hu u itela u nakisa mitambo yashu.

U thusiwa ha ṅwana hu itela uri ṅwana a si hwale mimuya ya vhathu yo fhambananaho, hu u itela uri u mu tsireledza, a hule a na mutakalo wavhuḓi nahone o khwaṱhela.

Ndi zwa ndeme ngauri ṅwana a muṱuku a nga si sokou vhidzwa u pfhi iṅwi iṅwi, zwino a na dzina nae u vha a khou hula a khou ḓivha uri ndi pfhi nnyi, ndi na dzina ḽanga.

Musi hu na vhuṱambo hu na zwithu zwi ngaho zwigombela, hu na zwithu zwi ngaho madomba, kuambarele kwa hone ku vha ku sa fani nahone ku vha ko ya nga u fhambanana.

Ngauri vha vha vha khou ḓivha nga ha milayo musi vho ya muḽani na uri muthu wa munna u tea u hula a hani na u ḓifara hani na u ḓitsireledza kha malwadze ane a nga ḓa musi muthu a songo ya muḽani. Zwino o ya muḽani, u vha a khou ḓivha milayo minzhi ine a nga i shumisa kana u ḓitsireledza musi a tshi khou hula a tshi khou ya u vha munna.

Mitakalo ya vhathu kana uri mavhudzi a si dzhene afho zwiḽiwani musi hu tshi khou bika izwo zwiḽiwa.

O lovheliwa nga mufunwa wawe u fanela u mu lilela lwa ṅwaha muthihi, hu u itela u ṱhonifha oyo mu funwa wawe o mu siaho shangoni.

I na vhundeme nga maanḓa ngauri kha shango hu tea u dzudzanyea nahone hu tea u vha ho tsireledzea, zwino arali hu na murangaphanḓa thaidzo iṅwe na iṅwe ine ya vha hone a fha shangoni u ya kona u i sa khae a vhona uri u i tandulula hani nahone u ṱhogomela hani shango ḽawe uri ḽi vhe ḽo tsireledzea, tshiṅwe na tshiṅwe tshi vhe tsho dzula nga ngona.

Zwi na khaedu ngauri vhunzhi ha vhana vhane vha khou beba kha musalauno vha vha vha si tsha ḓivha uri zwiḽiwa zwa sialala zwi bikisiwa hani ngauri vha vha vho no ḓowela u ḽa zwithu zwi ngaho dzi KFC zwine zwa vha uri zwi vha zwi si zwavhuḓi ngauri vhaaluwa vhashu ndi vhathu vhane vha ḓifunela zwithu zwa siyalala nahone zwi na mutakalo nga ngomu khazwo zwiḽiwa zwa sialala.

Ndi nga murahu ha musi vhatukana vho ya muḽanu, vhabebi vha a takala vha tshi khou ḓivha uri vhana vhavho vha khou yo ḽa nnḓa, vho khwaṱhaho nahone vha no ḓivha milayo ya sialala.

Miṱani minzhi a hu na dzi ṱhonifho saizwi vha si tsha tevhelela sialala vha tshi vho ita zwine vha funa na kuambarele kwa hone ku vha ku songo tsireledzea u fana na kuambarele kwa kale. vhathu vha ano maḓuvha vha vho ambara nga nḓila ine vha funa nahone vha si tsha tevhedzela sialala na zwiḽiwa zwa sialala vha si tshena ndavha nazwo tshavho hu ṱoḓa u renga zwithu zwi ngaho dzi ṋama dzine a dzi ḽa mitakalo nga ngomu.

Wa ha munna u tea u ḓivha uri musi u tshi yo bvisa lobola u khou tea u ṱuwa vho fara tshelede nngafhani nahone yo lugelaho u mala musadzi.

Mirundu i imiswa nga Fulwi hu itela uri vhana vho no dzhena zwikolo vha kone u ya musi zwi tshikolo zwi tshe zwo vala.

Uri u na mutakalo wo fhelelaho nahone o lugela u ya afho murunduni nahone u ḓo farwa zwavhuḓi.

U saathu bika tshidzimba u thoma wa lovhea zwithu zwine wa kho tea u zwi shumisa, wa zwi litsha vhusiku hoṱhe. Nga tsha matshelo musi u tshi ṱoḓa u bika wa shela maḓi bodoni wa dzhia nḓuhu dzau, wa dzhia phonḓa, wa dzhia na naho wa zwi shela nga ngomu afho maḓini bodo i tshi vhasoni. Musi wo no fhedza u shela izwo wa dzhia ṱhuvhule wa shela, wa shela na muṋo wa tiba, musi u tshi vhona uri tshi kho ya u vhibvaho, wa shela nḓuhu dza luphuse afho nga ngomu wa kona u nyongelela itsho tshidzimba.

Tshi dzimba hu tea u vha hu lugisiwa zwithu zwinonga ṋawa, tshidzimba, muṋo.

Ḓivha milayo nahone na u tevhedzela sialala sa izwi sialala i yone ya ndeme fhano afrika tshipembe.

Ndi u ḓivha sialala ḽashu na ku bikele na kuambarele nahone u thonipha sialala ḽashu ndi zwa ndeme fhano afrika tshipembe.

Ndi u vha na vhuṱambi vhuhulu ha u pembelela uri na ngoho zwe nda vha ndi khou ṱoḓa ndo kona u zwi swikelela.

Vha funa zwi ambaro zwa musalauno, ngauri vha vha vha songo ambara nahone vha zwe vha khou zwi funesa u tshimbila vho to ralo.

Ndi u ita civil inzhinierini kana zwa vhadededzi, sa izwi hu yone mishumo ine ya kho tholesa fhano afrika tshipembe.

Hai a huna zwiḽiwa zwa sialala zwine nda ḓivha kho bikele kwazwo, zwone ndi a zwi funa mara a huna uri ndi nga gudisa muthu ngeno nṋe muṋe ndi sa koni.

U vha hone ha munyanya, ndi vhone vhu ṱambo vhu hulwane nahone u ne wa wana ho ḓala zwiḽiwa zwa sialala.

Ndi musi muthu wa mufumakadzi a tshi kho maliwa, kana hu tshi khou vha na vhuṱambo ha musi o maliwa.

Omiswa ya itiwa mukoki ya kona u gotshwa, ndi yone ṋama ine ya ḓifhesa.

Hu shumiswa dzi khuni hafha hune nda dzula hone.

Ndi muvhala mu dala na wa ṱanda, ndi yone mivhala ine ya kho vhusa nahone ndi ya vhuḓisa.

Wa zwine zwa wanala, ndi vhuswa na nama dzo bikwaho dza kholomo kana u to bakiwa dza khuhu na zwi dzimba.

Vhafumakadzi vha ano maḓuvha a vha tsha ṱoḓa u ambara zwithu zwo ṱhonifheaho, vha nyaga u soko sia muvhili nnḓa zwi songo tea.

Nnḓa ndi one malabi ane a kho vhusa nahone ndi a vhuḓi, na musi muthu o ambara u wana a khou fanelwa.

Ndeme nahone uya wana u tshi vho swika kule nga iyo khwairi u tshi vho vha mu ḓivhaleya.

Muthu a tshi kho maliwa o fukedziwa nguvho, vha tshi vho to nanga muthu ane vha khou mu ṱoḓa nga murahu ha musi vho no fhedza zwa mamalo.

Ra dzi rogo ndapfu nahone dza vhuḓi dzine muthu a sala a kho ṱhonifheya.

Vhathu vha zwino vha vho funesa u shela zwi paisisi kha zwiḽiwa zwiṅwe na zwiṅwe a zwi tsha fana na zwa murahu zwa sialala, na u ku ḓifhele kwa hone ku vha ku sa fani.

Zwa u ḓa na mahalwa ndi zwone zwine vha nga zwi bvisa, nga uri ndi vhona uri a si zwa ndeme nahone a zwi thusi nga tshithu.

Ndi miṅwenda nahone zwi sumbedzwa ṱhonipho khulwane, futhi zwi a dovha hafhu zwa fanela zwa dovha zwa nakisa mushumo wa mbingano.

Swilo swa culture swa tswikisa ngopfu swa pela na swa matsonga ḽo kovha mbale na sibelane zwi kale ngopfu.

U bika madovhi, zwi dzimba, miṋawa, miroho yo yaho nga u fhambanana.

U vha gudisa milayo na uri vha ḓivhe uri vha khou aluwa vho tsireledzea vha na mitakalo ya vhuḓi vha si na malwadze.

Nahone ndi zwa ndeme u ḓivha ku bikele kwa sialala ngauri zwiḽiwa zwa hone ndi zwavhuḓi nahone zwi na mutakalo nga ngomu khazwo.

Kana hu na minyanya kana huna zwine zwa khou pembeliwa.

Ndi nga ṱoḓa vhathu vhane nda ḓivha uri vha na vhu koni kha u bika, nda thola vhone uri vha ye vha bike musi hu na mitambo.

Ndi zwiḽiwa zwa mvelele a si zwa khala ṅwaha tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe u ya ḓi zwi bika kharali u kho tshi tama.

Vhuponi ha hashu zwithu zwine nṋe zwa ambariwa minyanyani ndi zwithu zwi ngaho miṅwenda na misisi yo to rungiwaho.

Kuambarele kwa vhaswa kwa ano maḓuvha ano aku tsha takadza, ndi hafho hune wa ḓo wana hu tshi vho pfhi vhaswa vho reipiwa nga nṱhani ha kuambarele kwavho vha vho siesa mivhili nnḓa vha si na ndavha na uri vha khou tshimbila fhethu ha hani.

Ndi musi vho ambara dzisuthu, nahone vho gera na mavhudzi zwavhuḓi vho ambara na tshienda tshavhuḓi.

Zwitaela zwine vhafumakadzi vha ambara zwo ṱhoniphea ngauri vha ambara zwithu zwi no fhira fhasi ha magona, nahone vha vha vha khou fanelwa nga maanḓa vha songo ambara zwithu zwine zwa vha pata zwine zwa sia zwi tshi khou sumbedza mivhili yavho.

Vha nga ḓi dzhiiwa nga vhakomana kana vharathu kana makhulu sa izwi hu vhone vhathu vho salaho navho. Vha nga ḓi dzhiwa kha lushaka lwa ha khotsi kana lwa mme.

U tea u ṱanzwiwa nahone u tea u ambara zwiambaro zwitswu, nahone u tea u lilela munna wawe miṅwaha i swikaho mivhili hu u itela uri a vhe na tshirunzi kha munna wawe kana u sumbedza ṱhonipho.

Musi muthu o lovheliwa nga munna vha tea u mu litsha a lilela munna wawe lune a ḓo pfha uri zwino zwo lingana uri a ḓi wane a tshi khou bvela phanḓa nga vhutshilo hawe. Ngauri arali vha ita zwezwo vha muṱa ahuna uri u ḓo hangwa nga ha munna wawe zwino ndi khwine vha mu litshe a lilele munna wawe tshifhinga tshine a pfha a khou funa tshone.

Ndi u ya nnḓa a vho vha a khou ita zwa u lala na vhaṅwe vhanna ngeno munna wawe a khou tou bva u lovha u vha a sokou sumbedza ṱhonifho kha muṱa wa ha munna na muṱa wa hawe zwi vha zwi songo tea.

Ee tshifhinga tshi tea u vha hone na ho hu ṅwaha woṱhe hu u sumbedza ṱhonifho kha muthu mufunwa wawe omu siaho shangoni.

U tea u ambara nga nḓila i ṱhonipheaho na zwiambaro zwitswu hu u sumbedza u ṱhonipha kana u lila na munna wawe nga zwo iteaho kana u lilela munna wawe na u sumbedza ṱhonipho kha mufunwa wawe.

Ha u sumbedza ṱhonifho musi muthu o lovheliwa nga mufunwa wawe.

Ndi u swiela muṱa na u ṱanzwa phuleithi na u vhona uri fhethu hu ne a eḓela hone o hu adzula nahone ho kuna.

Ndi u kuvha na u vhona uri munna wawe o mu ainela uri hoṱhe hune a tshimbila hone vhafumakadzi vha zwi vhone uri hoyu muthu na ngoho u na muthu ane a muṱhogomela.

Ndi wa u ṱhogomela muṱa wawe na u vhona uri muṱa u khou eḓela wo ḽa wo fura.

Ndi wa u vhona uri zwiḽiwa zwi hone zwo bikiwa hu u itela uri vhana vha songo fa nga nḓala.

Ndi zwa u tevhedzela milayo ya tshivenḓa sa ezwi hu yone ro aluwaho ngayo, nahone ine rali ya ri thusa musi ro no hula na musi ri tshi vho maliwa ri tshi yo ya miṅwe miḓini.

Ndi u shumisa fola na u shumisa halwa ha tshivenḓa ho vhilaho nahone ho to ṱudwaho.

Ndi kuambarele na u ṱhonipha vhathu vha vhanna musi vha tshi khou tshimbila badani nga ku ambarele kwavho.

Ndi u ḓivha hune ra bva hone na u ṱhonipha tshaka dza vhaṅwe vhathu.

Ndi zwa ndeme uri ndi ḓivhe hune nda bva hone uri na vhana vhane ra vha beba vha vhe vha khou ḓivha luambo lwashu lwa ḓamuni.

Tshithu tsha u thoma musi ndi tshi khou bika mashonzha ndi malovhea nga ngomu maḓini a u fhisa, ndi tshi fhedza nda dzhia tshipanana tshanga nda tshi vhea tshivhasoni. Nda tshetshelela nyala nda shela mapfura nda kadzinga nyala ya vhibva nda shela ṱamaṱisi hezwi ṱamaṱisi ḽo no vhibva nda dzhia aḽa mashonzha anga nda maṋula nga ngomu maḓini nda mashela kha tshipanana nda thoma nga u mahadzinga ndo no fhedza u mahadzinga nda dzhia aḽa maḓi e nda vha ndo panga ngawo kha gwagwama zwi tshi vhibva.

Ndi tshidzimba, miroho ya thanga, ndi mashonzha, ndi bovhola, ndi delele.